Le inshorensi yokulaliswa esibhedlele ayoinshorensi ehlawula isibhedlele ngokuba ulaliswe. Kodwa yenzelwe ukujongana neendleko ezingalindelekanga, ezingacingelenkanga nezingalungiselelwanga zokuba ulale esibhedlele ezifana nokuba xa kunokwenzeka uba amayeza owenziwayo esibhedlele abe awapheleli, ukwazi ukuzithengela amanye amayeza ukongeza kulaa uwanikwe esibhedlele. Okanye ukuthi abantwana obashiye emva uba bangabantwana abancinci basadinga uhoyo, ukwazi ukuqesha umntu ozawubahoya okwethutyana okanye ukuba ngabantwana bebadlanyana bekwazi ukuzihoya, ukwazi ubashiyeka nobusentana obuzawukhawulelana neendleko abazawudibana nalo nazo ngelixa wena ulaliswe esibhedlele.

Izinto ezingangutyungelwayo yi-inshorensi yexeshana kukufa, ukukhubazeka nokuphelelwa ngumsebenzi. Isizathu esibangela into yoba ezo zinto zingabikho kwi-inshorensi yexeshana kukuba zona zizinto ezingenzeka nangaliphi na ixesha kwaye zizinto zobomi ezimele ukuba zihlale ubomi bonke bomntu.

Iingenelo zokuthumela umvuzo wabasebenzi ngefowuni kukuba leyo inkqubo ayinazindleko zinkulu, ayifani nokuthi uye ngamanqina akho ebhankini uyokufakela abasebenzi bakho imali. Le yokuthumela imali ngefowuni yeyona ineendleko eziphantsi ukogqitha zonke.

Kudala njengokuba kwakunyanzelekile uba abantu bavuke bayofola, bafolele imali yegranti, ngoku izinto ziphucukile. Abantu bakhupha imali yegranti kwiivenkile zegrosari, iisuphamakethi ukutsho. Kwakhona abantu baya kwii-ATM, oomatshini abalungiselelwe ukhupha imali, abaxananaze ilizwe lonke. Loo nto ithethe ukuthi abantu abasweli iindawo zokukhupha imali ngoba bangaya kubo bonke aba matshini, baye nakowuphi na umatshini bayokhupha imali zabo.

Abantu basekuhlaleni bazibandakanya kwiintlobo ngeentlobo zemigalelo eyahlukileyo ngokuxhomekeka kwiimfuno zabo abanazo. Abanye baba nemigalelo yemali, abanye banemigalelo yezinto zendlu, iimpahla zendlu, abanye babe nemigalelo yotywala, abanye babe zinegalelo yemfuyo. Abanye bayakwazi uba nemigalelo yimizi.

Iingenelo zenkxasomali kaNSFAS kubafundi kukuba abafundi bayafunda simahla bengakhange bahlawule mali kuba uNSFAS uyabahlawulela iindleko zofunda. Kananjalo uNSFAS ubahlawulelwa indawo yohlala bambi abahlawulele nokutya abamakutye esikolweni. Aphinde kwakhona abahlawulele iincwadi, ibe nayo khona nemali abayinikwayo nyanga nanyanga ukuze baphile kakuhle esikolweni. Nto leyo ithetha ukuthi abazali babantwana abafundayo abaxhalabi ngokuba abantwana besesikolweni kuba bayayazi into yoba iindleko zofunda neendleko zophila zihlawulwe nguNSFAS.

Eyona ntengiso yenkampani ethengisa i-inshorensi yemoto endiyikhumbulayo kumabonakude yeyakwaOUTsurance. UOUTsurance usoloko ebabaza amaxabiso akhe aphantsi apho abonise khona abathengi bewela ukusuka kwenye inkampani ethengisa i-inshorensi bewelela kwaOUTsurance kuba bafumanise ukuba bangonga imali eninzi kakhulu ngoba bawelele kuOUTsurance.

Ukuthenga i-airtime efowunini yam ndingakhange ndiye evenkileni kubaluncedo kakhulu kum kuba loo nto indenza ndikwazi ukuthenga i-airtime nokuba ndiphi ndingakhange ndide ndixhamleke ngokuya evenkileni. Kuba ngamanye amaxesha ivenkile sube ikude.

Ukuthenga i-airtime efowunini yam ndingakhange ndiye evenkileni kubaluncedo kakhulu kum kuba loo nto indenza ndikwazi ukuba ndiyifumane i-airtime ndingakhange ndixhamleke ngokuya evenkileni. Ngoba ngamanye amaxesha ndiba sengxakini edinga i-airtime, ibe ivenkile ikude nalapho ndikhoyo. Ngoko ke ukuthenga i-airtime efowunini kundongela ixesha kwaye kundehlisela noxinzelelo engqondweni.